Ke tlo qala ka ho ba botsisa hore ha ba so bone koloi ya ka na, le thuso e ba ka nthusang yona ke hore ke ba kope hore ba hle ba nthuse hore re shebe, re trace-e le tracker hore e hokae. If ra hloleha ke mo nka kopa hore ba tle ba nthuse, ba nkise police station hore ko bula molato wa hore ke lahlehelletswe, ba tle ba nthuse hore ke fumane koloi ya ka, ba e trace-e ba trace-e le tracker.

Di-Uber di entse maphelo a rona hore a be bonolo ka hore e kgona ho o lata mo gate-ing, o ise moo o hlokang ho ya teng. Hangata nna ke e sebedisa ha ke ya dishopong, ke ya ho reka dijo, ene wa kgona hore e o nke mall-eng e o kgutlise mo ntlong. Ke ka hoo le merwalo ya hao o kgona ho e beha e bolokehile, e sa sitise batho ka hara di-taxi. E entse maphelo a rona a be bonolo haholo Uber ka hore hangata o thole hore o tsamaya le ngwana and ha o batle ho ya le yena di-taxi-ng. Ke ka hoo, re sebedisang Uber hobane e reasonable le space sa teng sa re lekana.

Sepalangwang sa e-hailing ke hangata ke se sebedisa, boholo ke se sebedisa ha ke ya sepetlele e le bosiu ha ngwana a kula, ka hore ka nako eo di-taxi di tloha di phomotse. Ha o patala, o patala ka tjhelete e lekaneng, ebile batho ba e-hailing ha ba sokodise, tjhelete ya teng o e patala e le fela jwalo ha ne o thoma ho request-a.

Ke nahana hore ntho e betere e ka etsuwang dibeseng tse nkang maeto a malele ke hore, ba re kenyetse di-toilet ka mohare, ka lebaka la hore bongata ba tsona tse nkang maeto a matelele ha ba kgone ho ema. Ke ka hoo, tshwanetseng hore ba re kenyetse di-toilet ka mohare hore re kgone ho fihla mo re yang teng ka pela, hona le hore re nne re ntse re kopa di-driver hore ba eme di-garage, hore re kgone ho kena di-toilet.

Ee, maeto a jwalo ke a wa rata hobane, o kgona ho phomola, o phomotse le mmele wa hao ka morao o sebeditse haholo. Hwa hlokahala hore ha o le motho o ye maeto le teng hore o tlo kgona ho ithuta ka mafatshe a mang, o kgone ho ithuta ka maphelo a batho ba lefatshe le leng. Ke ka hoo, ho leng bohlokwa hore ha o le motho o kgone ho explore-a mafatshe a mang, o ithute ka di-culture tsa bona.

Ha ke tloya diofising tsa terene, ke tlo ba botsa hore ho tlile jwang hore nkgono wa ka a reke tekete ka tjhelete e felletseng, e le hore bonkgono le bontatemoholo jwalo ka he e le di-pension-ara, ha ba tlamela hore ba reke ditekete ka tjhelete e felletseng. Ke tla be ke batla lebaka la hore ke eng le molao, why ba sa sale molao morao.